Ngokwami ukubona, umlimu, iphutha alenzile ngokugcina amazambane. Okokuqala, amazambane akumele uwagcine endaweni engashayi umoya, uwagcine endaweni efudumele. Amazambane afuna ukugcinwa endaweni epholile futhi eshaya umoya, ukuze ukujulukelana. Futhi kwesinye isikhathi, amazambane akumele lapho agcinwe khona, anqwabelane, abe inqwaba ndawonye. Kumele ahlale endaweni lapho azokhona khona ukwenekeka ukuze ashaywe umoya, ahlale isikhathi eside, angasheshi ukubola. Ngiyabonga.

Ngizoqala ngokubalula ukubaluleka kokusebenzisa isikhumba. Isikhumba, uma usisebenzisa ekwakhiweni umkhiqizo, isikhumba siqinile futhi asisheshi ukuguga, kanti futhi izinto ezenziwe ngesikhumba zihlala isikhathi eside, futhi nenzuzo yazo iba nkulu kunokusebenzisa indwangu. Isikhumba, uma singasebenzisi, singashukekanga kahle, noma singakhandwanga kahle, sivamisa ukubola, bese leyo mikhiqizo lowo ubukeka kabi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi isikhumba, uma uzosebenzisa kumele usilinde some, bese uyasishuka, usifake zonke izinto zakhona, uqeda iphunga nokuqeda ukuthi singahlanjwa izinambuzane ezizogcina zisona, zisidla, bese siyabola, bese konakala umkhiqizo.

Esikhathini samanje, ukulima ikhona okungcono kunokuthenga esitolo, ngoba uma ubheka imikhiqizo esiyithengayo esitolo isibiza ngaphezulu kakhulu amanani ayo. Ngakho-ke, ukusebenzisa umhlabathi ofaka izitshalo, lokho kuwonga kakhulu imali osuke unayo. Izitshalo ebengicabanga ukuthi ngingakwazi ukuzitshala, ubhontshisi namazambane. Uma ngabe uhamba uya esitolo uthi uyothenga ubhontshisi, uwuthola ukuthi amanani akhona abiza ngaphezulu, futhi namazambane uma uqhathanisa, nawo amanani khona abiza ngaphezulu. Kanti uma uzilimele, uyakwazi ukuthi wonge imali yakho, uvune utshale, uvune bese uyadayisa.

Ukulekelela umngani wami uSipho njengoba enayo, enesebenzisa u-WhatsApp. Ukuthi kube iwona u-WhatsApp kuwowonke kuma-status wakhe, afake imikhiqizo yakhe, futhi ahambe aye eduze, ema ezimakethe lezi eyiseduze, anxenxe osomabhizinisi ukuba babone umkhiqizo wakhe. Futhi athole noxhaso kwabangamsiza, eze eduzane, eduzane kwabezolimo ukuthi basondele, bamlekelele ukuze izitshalo zakhe zizokwazi ukuthi naye akwazi ukungena ezimakethe ezinkulu. Kodwa ukuzijwayelanisa nabantu, nosomabhizinisi abakhulu, ikhona okuzomsiza futhi ukuthi abakhombise izitshalo zakhe, ukuze ngelinye ilanga bakwazi uku-oda kuyena izitshalo ezi-right. Siyabonga.

Umsokwama awumuhle kahle lapho esigcine khona ukudla kwethu, ngoba umsokama uyakwazi ukuthi ukudla uma sikubekile kusheshe konakale. Futhi uma kunomsokama nemfucuza eduzane noma ukungcola, lokho kudala inkinga ukuthi ukudla kusheshe kumoshakale. Kanti futhi noma sikudla, sisuke sesidla ukudla okungaphephile, ukudla okusuke sekungcoliswe ngamagciwane ahlukahlukene, akwazi ukuzalela imfucuzweni. Njengoba sazi ukuthi uma kune mfucuza, noma ukungcola kuleyo ndawo, amagciwane ayathanda ukuhlala endaweni enemfucuza, noma engcolile. Bese uthole ukudla kwethu, utholukuthi sekuyancoliseka, sekukhona izinambuzane noma amagciwane ahlala elapha emfucuzeni, abuye futhi ezohlala ekudleni kwethu. Uma sesidla lokho kudla lokho, sizothola izifo ezahlukahlukene, sigule siwumphakathi.

Ngicabanga ukuthi ukuze ibhizinisi lami lokufuya izinkukhu liphumelele. Okumele ngikwenze kuqala ukuthi ngisondele emnyangweni wezolimo, lapho ngizothola khona uqeqesho kabanzi nokufuya kwezinkukhu. Bese futhi ngizokwazi ukusizakala ngokuthi bangiliphe ulwazi lokuthi iziphi izinsiza engingazisebenzisa ukuze ngikwazi ukugoma izinkukhu zami, ngizigomela imikhuhlane ehlukahlukene. Lokho kuzongisiza kakhulu ukuthi ngisondelana nabezofuya, ngoba bona basuke beqeqeshwe kabanzi ngokufuya, nangokukwazi ukuthi bakwazi ukuthi bagweme kanjani izinto eziyingozi, uma ufuyile izinkukhu. Ngiyabonga.

Ngike ngavakashela elinye lamapulazi elalitshala isithelo, ubhanana. Lapho engafike ngabona khona ubhanana omkhulu okudlula lo engiye ngiwubone uma ngiyothenga ezitolo. Ngahlabeke umxhwele kakhulu uma ngibona abalimu bekwazi ukuzikhiqizela ubhanana omuhle kangaka. Futhi ubhanana kumina, isithelo engisithanda kakhulu futhi engaziyo ukuthi sinempilo sinempilo uma ngisidla. Kanti nomzimba wami kukhona okutholayo uma ngidla ubhanana. Ngathokoza kakhulu ukujabulela ukubona ukutshalwa kukabhanana. Nami ngelinye ilanga ngiyafisa sengathi ubhanana ngingawutshala.